Dikgang tse di senang boammaaruri di dira gore batho ba sa tlhole ba itse nnete ka gore di gasa ka-ka maaka jaanong batho ba feleletsa ba sa tlhola ba tshepa metswedi ya dikgang ka gore yanong tse dingwe di ntsha dikgang tsa maaka, la ele gore go na le tse di ntshang nnete mare tse dingwe tsone di ntsha maaka go raya gore tse di ntshang maaka di senyeletsa tsele tse ele goreng dintsha di nnete kgotsa di bua di nnete mme ka , ka seo se dira gore baagi kgotsa batho ba nne le tshedimosetso e e fosagetseng ba feleletsa ba dira dilo tse di fosagetseng ka ntlha ya tshedimosetso yone e ntshitsweng ke metswedi ya dikgang ya maaka kgotsa , e ntshang dikgang tse e seng tsone.

Channel-e di le lesome, mme ha ke kgone go nna le nako ya tsone mme ke lebelela dilo tseo ke ha di fetsa, ha di boeletswa ke gone ke di shebang ka gore motho o ntse o ya kwa le kwa, o tshwaregile o sa kgone go di naya nako.

gone jaanong akere motlakase go berekisiwa ditora tse di , tse di batlileng di tshwana kgotsa Ee, tse di tshwanang jaanong goraya gore ha motlakase o tsamaya le Wi-Fi ya sokodisa , maranyane re a sokola go tsena mo maranyaneng, so inthanete ya sokodisa ka gore e berekisa tsela e e tshwanang ya go tsamaisa di-inthanete, ke nagana gape go ka fokodiwa selo se sa loadshedding, re ka bona .

Ha e go bolelela gore o tsene mo WI-FI difounu tsa gone jaanong di botlhale tse di kgonang go go bolelela WI-FI ele teng gore ha oe butse, Ee, ha o butse Wi-Fi , o tlabe a go bolelela gore monna Wi-Fi e connect-a , se ke se dirang pele ke go bona, go sheba diphatlatiro , ke download-e di-movie le dibuka.

E na le seabe se se seng sentle ka gore jaanong batho ba bantsi, gone jaanong, ha ba tsene mo ba tsena ka mabaka a a farologaneng. Jaanong ba feleleditse ba wetse mo mathateng a goreng ba kopane le bone ba ba ntshang di, ba phatlhalatsang dikgang tse e seng tsone, mme ba dumela tsone go feta tsa boammaaruri, so seo se dira gore maAforika Borwa a sa, a seke a itse gore nnete ke efeng.

Ntle, ebile motho o tsamaya o ithuta puo tse dingwe, tse o sa di itseng, tsa kwa dinageng tsa kwa ntle. Mare jaanong, go na le batho ba, e le goreng ba thapilwe kgotsa ba tswela go fetola maleme kwa sekolong, selo seo, , se tlile go ba ama ga botlhoko, ebile bosula, ka gonne jaanong ba tla latlhegelwa ke ditiro, ka gore Google eno e, e tlabe e setse e ba direla tiro. Seo se dira gore jaanong, , botlhoka tiro bo ye kwa godimo.

Um, di ama ka tselanyana e botlhoko, ka gore jaanong, , dijithale eno e tlabe e direla batho ba ba gatisang dikgang tiro. Seo se dira gore jaanong, botlhoka tiro bo ye ko godimo. And-e jaanong, batho ba latlhegelwe ke ditiro, batho bao ba gatisang dikgang tseo . And-e jaanong, le ba , le batho bale ba ba rekisang makwalodikgang , ha ba sa tlhole ba kgona go, ebile batho ba ba dirang makwalodikgang, ga ba sa tlhole ba kgona go a dira one makwalodikgang ao, ba latlhegelwa ke ditiro, le batho ba ba rekisang makwalodikgang, ha ba sa tlhole ba kgona go iponela letseno, ka gore yanong, dilo se le dijithale. Motho o fitlha a tsena mofounung, a sheba-sheba, a bona sengwe le sengwe se a se batlang. Mme batho ba le ba ba , ba ba dirang makwalodikgang, ba ba rekisang, ba latlhegelwa ke ditiro. So dijithale e , e bolaya ditiro tsa batho. And-e seo se dira gore jaanong, botlhoka tiro mo South Africa bo ye kwa godimo.

Tiriso ya mogala e monate, ebile e bonolo. Mare yanong e na le dilwana tsa teng, ka gore go na le batho ba ba nang le matlhale a dikhomputara, ba ba dirang bonweenwee goraya gore ba ka kgona go tsena mo di-App-ong tsa rona, ba ikgogela madi kgotsa e tlabe ba re romelela ka-ka di-link-i, mole o tla bo o tsena o nagana gore link-i e, ba go aketsa, ka gore ke link-i ya eng-eng. Ha o tsena, o bona madi a mantsi ao sa itseng a tswa kae. Mme ha o tsena, ba fitlha ba tsaya tshedimosetso yotlhe ya gago, ba fitlha ba e berekisa kae-kae go dira dilo tse di bosula kgotsa bone bonweenwee. Mme kamoso o mong o tlhagelele, ole motho o sa siamang, ebile o tswarwa, gotwe kwena o dirileng dilo tse di rileng, e se wena, ele motho o mongwe a berekisitse maina a gago, dilo tsa gago, gore a dire bonweenwee. Jaanong, go berekisa mogala mo tlhaeletsanong , gona le dilonyana tsa teng tse di bosula, jaaka tsone, setse ke tlhalositse. Ebile, gona le tse dingwe tse di feteletseng tse, tsa bo go tshwana le bo go itira ekete kwena, batho ba nagane gore kwena o kante ha se wena, ke motho o mongwe.

ba ka e tokafatsa ka gore lefelo leo ba itire, ba ipulele selo se, go teng ke page kgotsa letlhare mo di, mo maranyaneng, mo e leng gore batho ba tla itse gore, ha ba batla tshedimosetso ka lefelo le le rileng, ba tla tsena mo inthaneteng, ba ba shebe, ba tsene mo letlhareng la bone ko Facebook kgotsa bo-Twitter bao le bo-Instagram bao. Mme seo se dira, se direla batho tiro bonolo, ka gore o tla bo o itse, ha o batla go itse ka ga, ke dira sekao, ha o batla go itse ka ga matute a , o tla bo o search-a fela ko inthanete, o re matute a , ba ba tlhagisa websaete ya bone, ebile ba tlhagisa matlhare mo o tla ba kry-a, mo o tla ba bonang teng ha o batla go bua le bone.